Yebo, izindlela zendabuko zokulondoloza ukudla zisabalulekile nanamanje futhi kunezizathu eziningi ezesekela lokho, ukuzimela kokudla, izindlela zendabuko ezifana nokomisa noma ukwelapha inyama zisiza abantu ukuba banganciki kakhulu kwezokuhweba noma kugesi. Ukuvikelwa kwamasiko nobunikazi ukufundisa izizukulwane ezincane lobu bucwepheshe kugcina umlando ophilayo nokuhlonipha indlela impilo eyayiphilwa ngayo kudala.

Ukufuya izinyosi kuwumkhakha omuhle kakhulukazi kubantu abanothando lokusiza imvelo, njengoba izinyosi zidlala indima enkulu ekutshwalweni kwezitshalo, ingakho ukuzivikela kusiza kakhulu ezweni lonke. Imikhiqizo yemvelo, uju oluphilayo, i-beewax kanye ne-royal jelly, zonke zingadayiswa noma zisetshenziswe ukwenza imikhiqizo athengiswayo, ukukhula kwemakethe e-organic, abantu abaningi bafuna imikhiqizo yemvelo engenawo amakhemikhali.

Yebo, bezikhona izikhathazi noma izinselela ngokusetshenziswa kwe-PPE ezazidalwa ungatholakali kahle kwe-PPE, kwezinye izikhathi bekunzima ukuthola i-PPE efanele njengama-gloves, izifonyo kanye nezingubo ezimelana nama-chemicals. Kube ukushisa kwesimo sezulu ikakhulukazi ehlobo, ukugqoka i-PPE kudala ukushisa okukhulu nokungakhululeki okwenza kube nzima ukusebenza. Kube ukuntuleka kolwazi, ezinye izisebenzi ebengisebenza nazo bezingenalo ulwazi olugcwele mayelana nokubaluleka kwe-PPE.

Umndeni wami wawuvuna ummbila ngesandla emasimini ngoSepthemba, abantu abaningana abadala nezingane babambisana ukusebenza, kwenzeka ekuseni kusathwasa kuze kube intambama. Izithiyo eziphawulekayo isimo sezulu, kwesinye iskhathi kuyakhithika izimvula, okuholela ekutheni umhlabathi uthambe futhi kube nzima ukuhamba noma okuthutha ummbila. Impumelelo ubumbano lomphakathi, ukubambisana komndeni kubalulekile isikhathi futhi kwakhulisa ubuhlobo, kuba nezingoma, amahlaya nokusizana.

Ukushintshashintsha kwezolimo, ukutshala izitshalo ezahlukene minyaka yonke kusiza ukugcina izakhi zomzimba emhlabathini futhi kunciphisa izifo, ukusebenzisa umquba wemvelo kunika umhlabathi izakhi ezidingekayo ngaphandle ngokulimazana impilo yawo. Ukwelwashwa komhlabathi, ukuhlola umhlabathi ngezikhathi ezithize kusiza abalimu ukuba bazi ukuthi imaphi amaminerali adingekayo.

Gqoka i-PPE ngokugcwele nangendlela efanele, gqoka ijazi lokuzivikela, amagilavu avikela amakhemikhali, izicathulo ezivaliwe, imaskhi, amagogogogo avikela amehlo, kanye nesiqonqo noma ikhanda elivikelayo. Qinisekisa ukuthi i-PPE ihlanzekile futhi isesimweni esifanele phambi kokuthi uyigqoke, funda imiyalelo yomikhiqizo yezibulala-zinambuzane, hlola ilebula yomkhiqizo ukuze uqonde indlela yokuwusebenzisa. Xuba izibulala-zinambuzana ndawonye endaweni enomoya ongena kahle, sebenzisa indawo evulekile noma ene-fan ukuze ungaphefumuli umoya onamakhemikhali.

Gqoka i-PPE ngokugcwele nangendlela efanele, gqoka ijazi lokuzivikela, amagilavu avikela ama-chemicals, izicathulo ezivaliwe, imaskhi, amagogogogo avikela amehlo kanye nesigqoko noma ikhanda elivikelayo. Qiniseka ukuthi i-PPE ihlanzekile futhi isesimweni ezifanele phambilini kokuthi uyigqoke, funda imiyalelo yomkhiqizo wezibulala-zinambuzane, hlola ilebuli lomkhiqizo ukuze uqonde indlela yokusebenzisa. Xuba izibulala-zinambuzane endaweni enomoya ongena kahle, sebenzisa indawo evulelekile noma ene-fan kuze ungaphefumuli umoya onamakhemikhali.

Ukuhlonipha umlando nokulalela abathintekayo ngabe saphucwa ubani umhlaba? Ngabe kubhalwe kuphi? Ngabe kunobufakazi obukhona? Ukuhlanganisa zonke izinhlangothi, ngendlela evulekile, ingabe le nqubo ibandakanya nemindeni ephucwe umhlaba, abalimi bamanje, abaholi bendabuko noma izinhlangano zomphakathi?

Ukuncipha kwezakhi zomzimba emhlabathini, umhlabathi uba nenani eliphansi lezinto ezondla izitshalo okokwehlisa isivuno, kudala isidingo sokusetshenziswa kwama-chemicals amaningi okuyingozi empilweni yomhlabathi yesikhathi eside. Ukuguguleka komhlabathi kususa izakhi ezibalulekile ezifana ne-nitrogen, potassium, ne-phosphorus, kwehlisa amandla okukuhluma kwezithombo kugcina sekudingeka izindleko ezinkulu zokubuyisa izakhi.

Ukuzizwa bengahlonishwa kubukeka sengathi umsebenzi wabo awunamsebenzi, kwehlisa ukuzethemba nokukhuthazeka kwabo, ukukhathazeka ngezindleko zabo. Ukulima kudinga imali yokuthenga imbewu, umanyolo, izibulala-zinambuzane, ukukhokhela abasebenzi ukuzwa ukuthi akubekwa mzamo nekhwalithi.

Impilo yomhlabathi ilinganiswa nempilo yesitshalo umhlabathi ophilayo wakhombisa ukuthi izitshalo zakhe zakhula kahle zamelana nezifo, ukuphatha umhlabathi kahle kudinga iskhathi, wabonakala ehlonipha umhlaba wakhe kakhudlwana, ulwazi negugu. Ufundile kumasipala, kothisha bolimi kanye ne-inthanethi abanye bafunda kuye, abanye omakhelwane saqala ukulungisa izindlela zakhe zempumelelo.